Iingenelo zokuthumela imali ngefowuni, akunyanzelekanga ube naye uintanethi, akunyanzelekanga ube wena usebenzisa ibhanki yalo mntu ukuthumela imali. Ikhowudi ethunyelwayo ihlala ixesha elide, akunyanzelekanga imali uyilande kwangolo suku.

Inkxasomali yemoto esetyenzisiweyo inokuba luncedo, ngakumbi kuhlahlo lwabiwomali ngenxa yokuthotwya kwamaxabiso okuthenga okokuqala.

Sisebenzisa i-system ebonelela ngeempendulo kubathengi ngamaxesha onke. Siqinisekisa ukuba sinikezela ngeenkonzo eziphucula iinkqubo zethu rhoqo. Sineenkqubo zeempendulo ukuze siqhubeke siphucula iinkonzo zethu.

Abathengi bayakonwabela ukufumana uncedo kuthi. Abathengi bethu benza undabamlonyeni ngeshishini lethu kwabanye ngoko sokonga imali yokuthengisa ishishini lethu. Sifumana ingeniso ethe xhaxhe ngexesha elifutshane.

Ngumbono omhle ukubona abantu besenza umgalelo wokunikana imali. Ithi loo nto balujongile uqoqosho lwelizwe lethu, baneenjongo zokutshintsha iimpilo zabo kwaye bajonge ukuba bafundise nabanye ngokulondoloza imali. Ewe, ukuyifaka ebhankini imali yindlela abayikhusela ngayo nefaka uxinzelelo lokhuselo lemali kumntu ngamnye kulo mbutho wokugalelelana ngemali. Ukugcina imali ebhankini kukwayindlelalula ukuba umntu ngamnye afikelele lula ebhankini ngokusebenzisa ithekhnoloji yokusebenzisa ibhanki engakhange aphume endlwini yakhe.

Iimeko abantu abazifumana bekuzo ngexesha lokulahlekelwa ngabantu babo ababathandayo zenza abantu bazibone bekwiimeko ezifuna abantu abakhathalayo nabamamelayo ngelo xesha. Kufuneka ndiqiniseke ukuba abasebenzi baqeqeshelwe ukunika iinkonzo ezigqibeleleyo, better service delivery. Ixesha lokufumana imali linomlinganiselo ofikelelekayo kusapho kwaye iinkonzo abazinikayo azibi namahluko uyephi kwezinye iinkampani ezisebenza ngolu hlobo.

Makhulu, ndicela siphinde sithethe ngomasingcwabane. Usazikhumbula izizathu ezazisenza ukuba ndingakwazi ukuthatha isigqibo sokuthatha umasingcwabane? Ndiyavuya ke xa uthetha ngolu hlobo, ube ukhumbula ezona zizathu zibalulekileyo ngalo masingcwabane. Ndithi mandibuyele ukucacisa. Umasingcwabane wenza ukuba njengosapho singabi nakuxakekisa abantu belali, ufumane umngcwabo onesidima. Nathi silusapho sikwazi ukubabulela abantu ngexesha labo lokuba bezokusikhunga ngokuqiniseka ukuba siyakwazi ubenzela indlela yokuphunga bafumane nento esiwa phantsi kwempumlo ngexesha bequqa apha okanye behleli bencedisa ekhayeni.

Kufuneka umntu aqiniseke ukuba uyamelana nemali athe wathembisa ukuba uza kuyihlawula ngemihla eqingqelwe oko. Xa enemali abonayo ukuba iyakwazi ukucutha ityala andise kuloo ntlawulo ingaphambili kuba loo nto iya kunceda ukuba kungabikho nzala yamali eyenyusa ityala lakhe, andule enze njalo nyanga nenyanga. Kulungile nokuba xa enendlela yokuhlawula lonke ityala phambi kwexesha enze njalo ukulisusa endleleni ityala lilonke.

Kufuneka umntu le namba ayisebenzisayo yeselula ibe iyasebenza kwaye ibe isegameni lakhe. Kubalulekile ukwazi ukuba likhona iziko anokuthi umntu akhuphe le mali ayifakelweyo kwilizwe lakhe ingakumbi kwisithili sakhe. Kubalulekile ukuthumela amagama abhalwe ngqo kwisazisi kulo mntu uza kufaka imali. Kubalulekile ukuba neempepha zesazisi esisemthethweni, compliant identity document. Kubalulekile ukufumana zonke iinkcukacha athe wazibhala ezinokukhusela le mali. Kubalulekile ukunxibelelana nalo mntu ufaka imali phambi kokuba uyokukhupha leyo mali.